Ka nna ho na le mabaka a mmalwa a itseng hore re se, hlolehe ho iketsetsa dijo tse kang jam jwalo ka pele. Lebaka la le leng, ke nako e fokolang. Bophelo ba kajeno bo potlakile. Batho ba bangata ba sebetsa dihora tse telele. Ba na le maeto a matelele kapa ba imetswe ke mesebetsi e mengata. Ho pheha jam ho hloka nako, mme le tlhokomelo tseo hangata re se nang tsona ka bongata.

Ke ka hona re ka reng, haeba reka buisana. Ra ruta, re fana ka mehlala le ho thusa ka dithuso tse nyane. Basotho ba ka hlola mmuso wa dinotshi. Ho ka ba molemo, le bakeng sa moruo wa malapa.

Ho hatsetsa dijo, ke tsela e sebetsang hantle ya ho di boloka nako e telele ntle le ho lahlehelwa ke di matlafatsi. Ntle le nama ya kgoho. Dijo tse ding tse ka hatsetswang hantle, di kenyelletsa meroho e kang spinach, dinawa le carrots. E ka hatsetswa ka morao ho kenya ka metsing a belang, ka nakwana. Ditholwana tse kang diperekisi, banana le di-strawberry le tsona di bolokeha hantle. Hape o ka hatsetsa bohobe, sopho, source, mahe a tjhisitsweng le dipehelo tse setseng.

Ha o le sehwai sa polasi e nyane. Ho hlokomela dikotsi tsohle, ke karolo ya katleho ya hao. Mobu o sa tsitsang o ka sitisa kgolo ya dijalo. Dikokonyana di ka senya kotulo ha difefo le pula e feteletseng di ka senya polasi ka ho felletseng. Hape ha sehlahiswa sa hao se sa batlehe mmarakeng, o ka lahlehelwa ke tjhelete le mosebetsi wa hao. Ntho tsena tsohle di ama bokamoso ba polasi, hobane haeba ha o itukisetsa o ka senyeha, mme wa tlohela temo.

Ha o qala temo, ho hlahloba mofuta wa mobu ke mohato wa pele wa katleho. Mobu o tiileng, o nang le e ngata, o bonolo ebile o monya metsi hantle, ke ona o batlehang. Mobu wa lome, o loketse dijalo tse ngata hobane o na le phepo, o na le mongobo o lekaneng, ebile o na le mowa o kenang haholo. Dijalo tse atlehileng, ka mobu o jwalo di kenyelletsa tamati, onions, spinach, beetroot, carrots le lettuce. Ho tseba mofuta wa mobu wa hao le ho ntlafatsa ka manyolo a hlaha, o etsa hore dijalo tsa hao di hole hantle.

Le ha polasi ekaba hole le baahi. Dihwai di ntse di na le seabo, se seholo ho laolweng ditjheho tsa dijo. Sena se bakwa ke hore ditjheho tsa dihlahiswa di ipapisitse le dintho tse kang theko ya peo, manyolo, thepa ya temo, le dipalangwang. Ha ditjheho tsena di phahama, dihwai di tlameha ho fetola theko ya dihlahiswa ho netefatsa hore ba sa lahlehele. Ka mohlala, ha mafura a nyoloha le ditjheho tsa ho tsamaisa selahlehiswa mmarakeng a nyoloha.

Ha nako e ntse e feta. Mobu o ka thatafala kapa wa lahlehelwa ke moya. E leng se thibelang metsi le moya ho fihlela metsong ya dijalo. Sena se ama kgolo le bophelo ba dijalo haholo. Ho lokisa sena, o lokela ho phunya masoba mobung. Tshebetso e tsejwang e le irrigation, o ka e etsa ka ho phurunya mobu ka sekere, fereko kapa motjhini o kgethehileng.

Thatohatsi ya ka ya, dijo tse tsubelletsweng. Ke nama ya kgomo e tsubelletsweng kapa boroso ya tsubelo. Di na le tatso e tibileng e monate. Ebile di nka nako e telele, di sa senyehe. Ke rata ho di lata mmarakeng hobane di se di loketse ho jewa. Empa ha ke na le nako le disebediswa. Ke thabela ho iketsetsa tsubelo ya ka lapeng. Ke sebedisa mohlwa wa lephaka kapa difate tse kang apelesi kapa moretlwa, ho fa nama e ikgethileng.

Metse toropong, ho na le mefuta e mengata ya dijalo tse qekelwang. Hangata ka lebaka la sebaka se senyenyane. Boithabiso kapa tshireletso ya dijo, ntle le mushroom. Mehlala e meng e kenyeletsa lettuce, spinach, le . Tseo batho ba di hodisang ka di-bucket-eng kapa mabokoseng a manyane, di temaneng.

Mofuta o motjha wa terekere ke ntho e bohlokwa, ho polasi e nyane. Terekere tsena di etsa, hore ho be bonolo ho jala peo ka potlako. Ho ba le phepo e matla bakeng sa tlhahiso e phahameng. Ho feta moo, di ka hloseha, ditholwana tse sa hlokomelehang ha bonolo. Mme di tswela pele ho boloka nako ka hore, o se o qetile mosebetsi ka potlako. Ke thabela mofuta o motjha, hobane o thusa ho pholosa mosebetsi.

Ho qhekella di tse jewang ho kenyeletsa ho etsa hore, di hole hantle le ho boloka tatso e monate. Ha ngata ka methodi ya setso, tamati, lettuce, carrots le spinach, di mehlala ya dijalo tse jewang. Ho qhekella, ho ka ba ka ho phunya mobu, ho hlokomela sebopeho sa mobu ka compost, le manyolo. Le ho fokotsa le kahlano tsa tse ding tse sa jeweng.